Fa loeto le le fitileng le tsamaile le mathata le sa tlise boitumelo, go botlhokwa go le sekaseka pele go dira tshwetso ya go rulaganya loeto le leo, go tshwanetse go lebelela mabaka a a dirileng gore loeto leo le se nne monate, a nne le tlhokafalo ya thulaganyo mathata a loago kgotsa maemo a a sa lebaganeng. Fa mathata ao a tokafatswa loeto le lengwe le ka rulaganya ka kelothoko le ka thulaganyo e e botoka.

Ke akanya gore go letlelela bagolo go palama mahala ka malatsi a a rileng dikgopolo ko ntle e na le mosola o mogolo sa ntlha, se ba thuse ka ditshenyegelo tsa botshelo ka gonne bontsi jwa bagolo ba dula ba le mo penšeneng e nnye. Go palama mahala go ka ba fa kgonagalo ya go ya ditlhopheng tsa botsogo, meketeng ya setso kgotsa diphuthego tsa borapedi ba sena go tshwenyega ka ditshenyegelo. Sa bobedi, se rotloetsa go tswelela ba ikamanya le setšhaba ba sa iphitlhele mo malapeng ka ntlha ya go tlhoka madi gape se batla e le bagolo ba ba setseng ba tlhokometse lefatshe ka nako ya bone. Ka jalo, se ke selo se se siameng se se tshwanetseng go tswelela pele kgotsa sa okediwa ka gonne se tshegetsa seriti le botsogo jwa bagolo.

Batho ba bagolo ba itemogela mathata a a farologaneng fa ba tsamaya jaaka ke go palelwa ke go tsamaya sentle ka ntlha ya botsogo jo bo fokotsegang, go tlhoka dipalamo tse di siameng go se na le mafelo a boikhutso mo tseleng le go tshaba go diragalela ka ntlha ya tshireletso e e kwa tlase. Gape ba bangwe ba itemogela go tshwarwa ke lenyatso kgotsa go tlhokega thuso fa ba le mo dipalangweng. Setšhaba se ka thusa ka ditsela tse di jaaka go tlhoma dipalamo tse di iketlile eng kgotsa tse di kgethegileng tsa bagolo, go tokafatsa maemo a bagolo le mafelo a bagolo ba ka emelang kwa teng kgotsa ba ikhutsa mo tseleng, go ruta setšhaba ka botlhokwa jwa go tlotla le go thusa bagolo, go netefatsa gore bagolo ba na le diphitlhelelo tse di bonolo mo mafelong a tlhokomelo ya botsogo le mafelo a ditirelo. Ka tirisano mmogo ya puso le setšhaba le malapa, re ka tlhomamisa gore bagolo ba tsamaya ka seriti, polokesego le boiketlo.

Fa motho a palama bosigo segolojang mo dipalangweng tsa dijithale go botlhokwa gore a ikutlwa a babalesegile ka nako ya loeto le morago ga lone, dikarolo tse di ka thusang mo boemong jo di akaretsa tiriso ya location go kgona go latedisa loeto le go arolelana sebaka le tsala kgotsa lelapa. App-e e tshwanetse go bontsha tlhagiso leseding ya mokgweetsi jaaka leina, setshwantsho le nomoro ya koloi go netefatsa polokesego ya mopalami gape go tshwanetse go nna le karolo ya trip summary e romeletseng ka bonako fa loeto le fela le sebaka sa lost and found go begela dilo tse di setseng mo koloing.

Go botlhokwa thata gore bagodi ba bone dipalangwa ka ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng ka gonne bontsi jwa bone ba dula mo pensšeneng e e kwa tlase mme ba na le ditlhoko tse di oketsegileng segolojang tsa botsogo le letsatsi le letsatsi. Ka go fokotsa ditlhatlhwa, re ba fa phitlhelelo e e botoka mo ditirelong ba kgona go ya kwa dipetleleng diphuthegong le mafelong a ba ka amogelang thuso kgotsa tshegetso ko go one.

Kgakololo e ke ka e naya motho yo o batlang go simolola go tsamaya ka baesekele ke gore a simolole ka go ikitsise ka motse kgotsa tsela e a tla dirisang ka letsatsi le letsatsi. A simololwe ka loeto le le khutshwane gore a tlwaele baesekele le maemo a tsela, a netefatse gore baesekele ya gagwe e siame e lekane bapagami jwa gagwe mme diaparo tsa tse jaaka helmet-e, mabone le reflector di teng go mo sireletsa gape go botlhokwa gore a itse melao ya tsela le go itlwaetsa go bala dipontsho le go ela tlhoko dipalangwa tse dingwe.